Go ka ikentsha bodutu thata ka gonne go na le metshamekwane e farologaneng mme yone e ntsha bodutu thata le ga e senya ka tšhelete mme yone ntsha bodutu thata.

Ee, go fokoditse thata ka gonne go nna le metshameko mo difounung go dirile dilo bonolo go na le gore o ye go tshameka motshameko kwa mafelong a farologaneng.

Motshameko o kgatlhisang thata e ka nna wa nna wa lebelo, kana motshameko wa go taboga e wa lebelo, mme le motshameko wa chese-e, kana motshameko wa dipitse, kana dintšhwa.

Ee, motshameko wa ileketeroniki o amile thata matshelo a rona ka gonne nou jaana re dirisa mogala wa letheka go ka tshameka metshameko e e farologaneng, mme e amile thata itekanelo ya rona ka gonne nou jaana ga re sa kgona go ya ko mebileng re a go tshameka metshameko e e farologaneng re itumela le ditsala re ha na maele a farologaneng ka motshameko, mme ileketoroniki amile matshelo a rona thata ka gonne sengwe le sengwe re se dira re dutse fatshe.

Ee, metshameko ya ileketeroniki e dira dilo bonolo thata ka gonne ha wa tshwanela gore o e kgakala kwa mebileng ko go sa babalesegang teng go ya go tshameka ka gonne ga jaanong go na le dipolao tse dintsi mo mebileng yalo le yalo, so mme se ke se ratang ka motshamekong oo ke gore o tlisa letsapa le botshwakga ka gonne ga re kgone go ya mebileng go ya go tshameka le ditsala jaaka go taboga go tshameka bolo kwa mebileng le go neeletsana le go hana maele.

Ee, mme o ka tsenya hela data ya gago, ga o sena go tsenya data wa install-a game-e nngwe le nngwe e o e ratang hela mo founung ya gago, mme o itumelele yona, mme metshameko mo inthaneteng e ke itseng itumele thata ke motshameko wa dikoloi, kgwele ya dinao, le motshameko wa dipitse, kana wa maungo, le merogo.

Ee, motshameko mo internet-eng o ka ama motho thata, ka gonne o tlisa go tshwaga thata mme gape o ka dira gore motho a nne le itekanelo e sa siamang, a nne le mmele o mo kima thata, ka gonne ha sa tlhola ya go kgona go wa go ikatisa ko mebileng gape motshameko thata o ke o ratang thata mo inthaneteng, ke motshameko wa dikoloi.

E ya mme tota go bua nnete hela motshameko wa mo inthaneteng ha e se wa mahala, mme o tlhoka data thata ka gonne metshameko e mo inthaneteng e tshwana le ha e rekisiwa yone ya rekisiwa, mme o tshwanetse o nne le data gone gore o kgone go itumelela motshameko gore o kgone go reka motshameko o o ratang.

Ee, go le gantsi bosigo o ka helelwa ke boroko mme thata le motshegare a kere nako nngwe o tlabo o ile kwa tirong kgotsa o ka thusa mo jarateng kgotsa o tswa sekweleng so bosigo e ka nna nako e maleba thata, go ka itumelela motshameko mo inthaneteng, mme ga o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e kwa godimo o ka installer hela game mo founung ya gago o e reka o bo o e tsene mo founung ya gago ntle le go e tshameka ka mafaratlhatlha.

Motshameko wa mo inthaneteng o tokafatsa matshelo a rona thata ka gonne nou jaana re babalesegile, re ka dira sengwe le sengwe ka mafaratlhatlha go fitlhelela metshameko e e farologaneng mo inthaneteng, e dirile dilo bonolo thata mo go rona ba re itumelela metshameko. Mme bogologolo go ne go sena metshameko ya inthanete ka gonne bogologolo thekenoloji e ne e se itlhokofale yaka e tokafetse gompieno ee.

Ee, dikotsi tse dintsi thata go tshameka metshameko e mo inthaneteng ka gonne bana ba ka kgona go tshameka metshameko e e sa letlang mengwaga a bone gape ba kgona go ira gore ba kgona go kopana le di-scammer-ra, gape o tshwanetse o netefatsa fa o tshameka motshameko mo inthaneteng gore o bolokesegile ka gonne o tshwanetse o ba le dipeelo le melawana gore o kgone go tlhaloganya motshameko e farologaneng mo inthaneteng, gore o nne o bolokesegile le go sa senye ka data.